Hayi andicingi ukuba abantu abahlala ezidolophini bazifumana lula izityalo. Umzekelo, iminxeba yoobhatata awunoyifumana edolophini ukwazi ukuthi uyoyityala emzinakho, soze ukwazi. Funeka uyoyikha phi, ezilalini okanye enxiweni elikude ukuze ukwazi ukutyala.

Ngowam umbono ndicinga ukuba kubalulekile iingqeqesho zemfundo ukuba as abantu abalimayo badibanise imfundo yasedyunivesi kunye nemfundo yakudala, eyamandulo ebisetyenziswa. Ingenza loo nto leyo kube khona inkqubela phambili.

Ndicinga uba mna urhulumente kunye nomphakathi osufufusile, orayithi epokothweni unganceda abantu basezilalini ngokubathengela izinto zokutyala nezinto zokukhulisa imfuyo yabo. Ngoba kaloku bona basezilalini abakwazi ukufikelela etawuni, apho kukhona izinto ezikwazi , ezifana nezikhukhuza ezi zikhulisa umbona kanjena, ezikhulisa amadumbe, ezikhulisa iminxeba.

Bangaqala ngokuba balwe nabantu abakhwabanisayo, enzele wonke umntu afumane umhlaba ngokulinganayo, umhlaba ubuyele ebantwini bawo. Nokuthi abantu bokufika bangavunyelwa ukuthi mabathenge umhlaba, ngoba umhlaba ayingowabo.

Ewe, ewe ndicinga uba kungabanceda kuba xa befunda bangabanayo laa nto yoba nabo babawele ukuthi mababuyele ezindlini zabo batyale. Bangade baphume bayothenga, umzekelo, izipinatshi, iikhaphetshu kanti ungakwazi ukuzityalela yona kwi-back yard yakho.

Ukuze ube neshishini eliphumeleleyo kumele ujonge into enqabileyo kwingingqi yakho ongayithengesa okanye ongayityala. Umzekelo, mna ndiye ndathatha isigqibo sokuba mandityale ujongilanga kuba banqabile abantu abayityalileyo apha elalini and ufumanise ke ngoku uba abantu bazawuoda kwezinye ke ngoku iilali okanye kwezinye ii-province. Ngoku ndabona izawuba ke ngoku yinto entle kum, and izawuba yi-opportunity okanye lithuba kum lokuba mandibe namakhastoma amaninzi.

Ukuze ndikwazi ukusebenza kakuhle kumele ndiqinisekise ngokuba ndihlola isimo sesimo sezulu ngokujonga kumabonakude ukuba ime kanjani ndizokwazi ukuhlela ukutyala nokusebenza. Futhi funeke ndiqinisekise ukuba iimpahla endizinxibayo zilungele for loo, loo simo, eso simo sezulu esikhoyo, ingaba kushushu okanye ingaba ukubanda. Ndiqinisekise futhi ukuthi ndiyabazisa abasebenzi ukuba isimo sezulu sime kanjani.

Kubalulekile ukuziphilisa ngokulima ngoba kaloku loo nto ikunika uba ube nayo nemali, ukwazi ukuthengisa ukunciphisa intlupheko. Nokuthi ungakwazi ukuba ibe yindlela ozaziphilisa ngayo eyo, kunye nosapho lwakho, okanye kunye nabantu ohlala ohlalisene nabo kwi-community. Kubaluleke kakhulu, kuyanciphisa amathuba endlala.

iikherothi okanye iminqathe ihamba phambili ekukhiqizeni kwezolimo kwaye futhi ifaka imali eninzi, and ibalulekile ukuba siyityale kuba irayithi for ntoni for impilo yomntu isikakhulukazi amehlo, iyanceda kakhulu emehlelweni. Inazo nezakhamzimba for abantwana nabantu abadala.

Ikhaphetshu iyakwazi ukukhula kwiimeko ezahlukahlukeneyo, kwaye iminqathe yona kufuneke ujonge ii-seasons ukuba zime kanjani ukuze ukwazi ukuyifaka. Kwaye ikhaphetshu ilungile yona. Zombini ezi ezi zakha zomzimba zenza iinto ezahlukeneyo emzimbeni. Zibalulekile zombini, kodwa nekhaphetshu nalo libaluleke kakhulu. Ziyasinceda .

Okanye i-peas ndithanda ezikronkxiweyo kuba kubalula ukuba zityalwe, kubalula ukuzipheka futhi zikhawuleze zilunge kwaye zinawo namanzi amaninzi ziyavakala uba zisaphuma emhlabeni.

Imeko yomhlaba, izinga lokutshisa, amanzi kanye ne-sunlight, ilanga okanye i-solar, kubalulekile kakhulu ukuba xa sityala sijonge ezo zinto. Nokuba umhlaba ume kanjani ukanjani. Nokuthi, le ndawo utyala kuyo inamanzi okanye ayinamanzi.

Xa ndicinga mna iinkomo zisukuba zithetha ngokuba zicinga ukuba zizawutya ntoni, zizawafumana nini amanzi, ziza kuphumla nini, kwaye futhi nomhlaba uye uzizulise. Nazo ziyakufuna ukuphumla nokutya ze zonele, zingabethwa.

Into endinokumcebisa yona ukuba xa sizoya ezidyunivesithi ngoku, singajongi kuphela imisebenzi yasemaofisini kodwa siyijonge neyozolimo, ekubizwa ngantoni, agriculture. Kuba imisebenzi inqabile kwaye yona iza kunikeza into ozokwazi uzenzela yona, umsebenzi wezandla obizwa ngantoni nge-skill. Ukwazi ukutyala, ukwazi ukuziphilisa, enzele uba iphovathi okanye intlupheko ingabinkulu okanye ingabininzi okanye ingandi.

Umfuyi into angayenza ukuba xa igusha zixheliweyo angathatha obaa boya begusha abuse apho kwenziwa khona okanye iijezi, ifektri yamajezi, iimpahla umzekelo. Bazobona uba bayithini. Okanye aziqokelele azitshise, okanye yena asuke enze ngayo iwulu.

Ukuze uqinisekise ukuba ufumana isivuno esihle, khetha uhlobo lwamazambane olufaneleyo umhlaba wakho. Kwaye uqale uhlole umhlaba ungaba uvundile na. Ufumane umgquba, ufumane nezinto ezizawubulala i-worms emhlabeni. Ujonge isimo sezulu, bese uyaqalisa utyala amazambane wakho.

Isityalo esingujongilanga sikhulisa ngokwezemvelo umkhiqizo. Zenza kube ngcono, kube nokuphila okungcono emhlabeni. Kwaye ujongilanga nguyena onexabiso elikhulu ekuthengiseni.

Izityalo onongekwazi ukuzityala ebusika, izityalo eziluhlaza, njenge-green pepper, amathanga, i-squash kanye neembotyi.